Ngexesha lemingcwabo nezinye imisebenzi kuye kubekho inyama exhelwayo, inkomo okanye igusha. Kuze kuphekwe ke ngoku umngqusho kunye nepapa.

Kwimicimbi yesintu abantu abangootata okanye amadoda aye anxibe izilamba okanye iibhatyi zesintu. Nokuba umntu usuka koluphi na uhlanga, zikhona izinto ezinxitywayo zesintu.

Ukutya kwesintu endikuthandayo ngumngqusho kunye nolusu. Oku kutya ndikuthada kakhulu.

Ezilalini indima edlalwa yiNkosi ibaluleke kakhulu. INkosi yiyo elawula umhlaba waloo ndawo. INkosi xa kukho abantu abanetyala, amatyala alawulwa eNkosini.

Umntwana xa efuna ukufunda kwisikolo esinabantu abanenkcubeko yakhe yinto ebalulekileyo leyo, kuba umntana ufuna ukufunda kakuhle ngenkcubeko yakhe azi kakhulu.

Zinto ezinokuchaphazela umntana phambi kokuba aye esuthwini, umntana angafumana ukugula kuba esuthwini kulapho ugcinwa khona ngabantu bakowenu abadala.

Xa umntu epheka inyama yomleqwa into ebalulekileyo kakhulu, kukufaka ityuwa kunye netswele nezipayisi ezimnandi.

Umngqusho uphekwa ixesha elide kakhulu kodwa umnandi. Into ebalulekileyo xa upheka umngqusho kufuneka uwufake amanzi oneleyo.

Xa ungumfazi kumele unxibe izinto zesintu uthwale neqhiya, yiyo ebonakalisa ukuba ungumfazi womntu uhlonipheke.

Umzekelo wamalungiselelo omngcwabo apho abantu baye bangaboni ngaso linye, luhlobo lwebhokisi emayisetyenziswe okanye uhlobo lwelitye eliza kufakwa kulowo uzawube engcwatywa.

Abahlobo bam izinto abanokuziphathela umtshana owolukileyo zizinto ezifana nezinto ezinxitywayo, ii-cellphone kunye nezinto zothambisa okanye ii-perfumes.

Idombolo luhlobo lwesonka olufakwa embizeni enenyama. Xa upheka idombolo kumele kuqala wenze intlama yesonka, emveni koko ufake intlama leyo ilungileyo embizeni enenyama esele ibila.

Xa uyindoda yakwaXhosa xa uza kungena endlini uyawothula umnqwazi. Kubonakalisa intlonipho oko kubantu abangaphakathi endlini.

Xa kukho umngcwabo mna ndingulomntu uxelela wazisa abantu ukuba kwenzeka ni na ngoku.

Umngqusho kwaZulu nakwaXhosa kokona kutya kuthandwa kakhulu. Nam ndiyawuthanda umngqusho, ndiwuthanda kakhulu kuba ndikhule kusityiwa umngqusho apha ekhaya.

Ukutya kwesintu endikuthanda kakhulu ngumqa. Umqa wenziwa ngethanga.

Utata njengentloko yekhaya nguye ekuziwa kuye xa kukho ingxaki kumntwana okanye kwintombi leyo yakhe.

Xa kuthethwa ngenkcubeko yamaXhosa engqondweni yam kuye kuthi qatha isinxibo samaXhosa kunye nokutya okutyiwa ngabantu besiXhosa.

Singabantu abamnyama eMzantsi Afrika singabantu abazingcayo nabaluthandayo inkcubeko yabo, kubalulekile ukuba singacwasani, iinkcubeko zabanye abantu singazithatheli phantsi. Nohlobo abenza ngalo izinto singaluthatheli phantsi khona ukuze siphilisane ngembeko nangoxolo.

Umphokoqo kukutya okwenziwa ngomgubo wombona. Umphokoqo uphekwa ngamanzi kunye nomgubo. Ubilisa amanzi emveni koko ufake umgubo uzamise kodwa ungayiyeki ibe manzi kakhulu, uyizamise ide ivuthwe.